Lesi isimo esivamile ezikoleni eziningi. Engingakwenza nje, ngingahlela umhlangano nothisha wokwazisa abazali, ngibachazele nge-esports ukuthi ayiyona nje imidlalo kodwa ingumkhakha okhulayo emhlabeni jikelele. Ngingabe sengenza umcimbi wokwethula i-esports club, ngikhombise imidlalo emnandi, izinkulumo ezivela kochwepheshe.

Abafundi kufanele basebenzise amasu ahlelekile ukuzibophezela, babeke izifundo kuqala. Kumele kube nemigomo ecacile yokuthi imisebenzi yesikole kumele iqediwe kuqala ngaphambi kokudlala noma kokuya ekuqeqeshweni, kufanele kube nohlelo lwezikhathi zokufunda nezokuya kodlala.

Yebo, ama-esports kufanele afakwe ezinhlelweni zezemidlalo zesikole. I-esports ingasiza ekuxazululeni izinkinga, igeyimu idinga isu, ukucabanga nokushesha nokwenza isinqumo esilungile nesihle.

Kubalulekile ukufinyelela kwezinhlelo ze-esports ukuze wonke umfundi abe nethuba lokuzithuthukisa. Izikole kumele ziqinisekise ukunikezela ngemishini efana namakhompuyutha, inthanethi noma earphone, ukuze abafundi abangakwazi ukuzithola ekhaya babe nethuba elifanayo. Singasebenzisa imidlalo engenazo izindleko eziphezulu nemidlalo yamahhala.

Abafundi ukuze basizakale ukuthuthukisa amakhono, kufanele basebenze ngokubambisana, ngokuhloniphana nangokuzimisela. Amageyimu aku-inthanethi adinga amasu, afundisa umfundi ukuthi acabange, ahlole ingozi futhi enze isinqumo ngokucophelela, ufunda ukuxazulula izinkinga ngokuphatha isikhathi ngendlela.